Iindlela ezingagangathwanga azilunganga kuba zifaka abaqhubi ebungciphekweni, zibafaka nasezingozini kuba bangafumana iingozi konzakale nabakhweli bezo zithuthi. So iindlela kufanele zihlale zilungile ngamaxesha onke ukuba abaqhubi bahlale bekhuselekile nabakhweli bezithuthi bahlale bekhuselekile kuba ngabo into ebalulekileyo. Urhulumente angenza into entle kakhulu xa enokuqinisekisa ukuba iindlela zihlala zisemgangathweni ukukhusela abantu kuba abantu ngabo abayinxalenye karhulumente, urhulumente usebenzela abantu.

Mna ndafumana i-experience entle kakhulu ekusebenziseni iUber kuba udrayiva wayendiphethe kakuhle ndafika ngethuba kwiindawo endandifunda uya kuyo. Futhi ndimthembile u-Uber kuba oodrayiva ngathi bayajongisiswa phambi kokuba bafakwe kwezi ephu zooUber, bafaka i-ID zabo zokwenyani ukuze nabo baza kuthembakala. Futhi mambalwa amathuba endakhe ndafumana into embi, phofu zange ndafumana ndiva nje abantu abangaphandle. Kodwa ndiqinisekile ukuba ukhuselekile kakhulu .

Ndivakalelwa kamandi kuba kwiindawo esihlala kuzo asiziboni kakhulu iindawo ze-nature kuba yindawo entle kakhulu amabala amabala aseMzantsi Afrika. Ubuke imihlaba indalo entle kaThixo nezilwanyana zasendle zidakasayo endleleni, iba ngumbono omhle kakhulu. Ndiziva ndinolonwabo futhi ndiziva ndikhululekile kakhulu ukubuka indlela kuba ziindlela zasemakhayeni apho khona kukho amabala avulekileyo. Indenza ndonwabe kakhulu loo nto emphefumlweni.

Bantu beenqwelomoya ndicela nindincede because nini abenze impazamo apha. Ndithenge itikiti eliya eLondon ngoku nina nindifakele eliya eThekwini futhi eli lixesha lam into yoba ndikhwele nizondenza leyithi kwi-appointment yam phambili. Ndicela niyilungise le nto ngoku kuse-early kuba nini. Ningandimosheli ixesha lam ndiyanicela kakhulu kuba ayiyo-fault yam le yi-fault yenu. Futhi ningandenza ndibe nomsindo le nto siyise kwabaphezulu kuba ayo-fault yam. Nini enimele uba niyajongisisa phambi kokuba nikhuphe amatikiti nikhonfeme nabantu, ningenzi iinto nje ningayijonganga. Ndiyanicela please, ningandenza ndibe nomsindo kuba sendileyithi kakhulu nalapho ndiya khona. Ndifuna, ndileqa emsebenzini nizondiphosisa ngemali.

Ndicinga ukuba benza njalo ukuba bazokhuseleka xa besendleleni naxa beqhuba iimoto zabo, bazokwazi ukukhusela nabanye abantu abasendleleni. Futhi kuba lula xa uqhuba indlela ende ukwazi uyofikelela apho uya khona ngaphandle kokuba imoto yakho ikunikeze ingxaki endleleni. Ukwazi ukuya naphi na, imoto yakho ingami endleleni okanye yehlelwe zizinto nje ezingalindelekanga. So kubalulekile imoto yakho ihlale irayithi iselugcinweni oluhle ukhusele abanye abaqhubi abasendleleni, ukhusele nawe mqhubi, uqhubeke ukhusele nabakhweli bakho ukuba uzokube ulayishe abantu. Ndicinga ukuba kubaluleke kakhulu imoto yakho ihlale ikwimeko efanele indlela.